Ewe, ndicinga njalo. Umzekelo, abantu abaninzi bakhule bethetha ulwimi lesiXhosa kodwa ngenxa yokuba bebukela iinkonzo zesi strimisho baye bakwazi ukufunda ezinye iilwimi. Nokufunda iphephandaba kubalulekile. Nokufunda incwadi elulwimi elingelolilo elakho luye luncedise kakhulu.

Xa useta iphasiwedi naphi na uye unikwe ithuba okanye isipeyisi apho uzobhatala khona iphasiwedi yakho. Uthi xa ugqibile iba khona into, umfanekiso ongathi limehlo ecaleni kwayo le phasiwedi. Uye ucofe phaa ukuze ubone iphasiwedi, ukuze ubone ukuba ubhale iphasiwedi eyiyo na. Uyakwazi uphinda uyicime iphasiwedi yakho uphinde uyibhale, uphinde ucofe phaya kwelaa qhosha lingathi limehlo ecaleni kwephasiwedi yakho ukuqinisekisa into yokuba ufake iphasiwedi elungileyo kwaye ufake iphasiwedi oyikhumbulayo.

Ewe, ndiyibona ingumbono olungileyo kuba abanye abantu abakwazi ukufikelela kwiWi-Fi, abanye abakwazi ukufaka umoya ojikayo abe yidatha. IWi-Fi yasimahla iye incede abantwana besikolo iphinde incede kwa abasebenzi. Iyakwazi nonceda noluntu olufuna umsebenzi ngoba eminye imisebenzi ifumaneka kumakhasi onxibelelwano. Iye incede kakhulu ke iWi-Fi kwelo lixa. Kubalulekile into yokubana iWi-Fi esiyifumana kwiitekisi siyisebenzisela kwizinto ezibalulekileyo nezakhayo.

IWi-Fi endiyisebenzisayo ngosuku iyakwazi ukuphumela ngapha kwewaka lee-bundles ngenxa yento , ngenxa yamakhasi onxibelelwano apho ndiqhagamshelana nabanye abantu endibaziyo. Kwaye ziba khona izitrimu endizibukelayo kooYouTube nakoFacebook. Iyakwatyiwa nazizinto endithi, endiye ndizijonge kuGoogle ezifana nemisebenzi nesikolo.

Ndicinga ukuba yinto efuneka inqandiwe okanye kubekho izinto ezenziwayo ukuba ithintele abantwana bangene kumakhasi onxibelelwano. Ngokuba iingqondo zabo namehlo abo awakalungeli ukubona izinto ezenziwayo kwi-social media. Ezinye zezinto ziye zibuye zichaphazele indlela abazibona ngayo nendlela abaziva ngayo ngokuzibona bona. Kubalulekile into yokuba abantwana bakhuseleke kwizinto ezimanyukunyezi eziba khona kumakhasi onxibelelwano nakwezinye izinto ezingeyiyo amakhasi onxibelelwano.

Mhlobo wam, khandincede mani ndiphelelwe yidatha. Bendisenza laa msebenzi besinikwe wona esikolweni namhlanje, ngoku xa ndijonga kwifowuni yam ndiyabona into yobana iidatha zam ziphelile. Ndicela intobana undiboleke imali okanye undibolekele apho efowunini yakho undithumelele idatha, mna ndiza kubhatala xa kuphelayo inyanga. Ndiyakuthembisa ukuba ndiza kubhatala ngexesha elifanelekileyo, ndizawukwenza nangohlobo ofuna, ocebisa ukuthi mandenze ngalo. Lo msebenzi ubalulekile kakhulu mhlobo wam, ndicela undincede. Andinaye umntu endinocela kuye, nguwe wedwa.